Tsha u thoma ndi nga sedza maitele kana milayo a u shandukisa masheleni kha heḽo shango. Ndi nga ya kha dzi ATM dzine dza tenda u shandukisa masheleni, ndi nga ya kha dzi bannga u shandukisa masheleni dzi ngaho FNB uri ndi kone u thusalea nga nḓila yo leluwaho.

U ya nga ha nḓivho yanga forex ndi u shandukiselana ha dzi currency dza mashango o fhambananaho, tsumbo i ngaho currency ya fhano South Africa i ne ya vha rands i kho u i exchanger kana u i rengisela u ya kha currency ya America i ne ya vha dollar.

Ndi vhona zwi so ngo tsireledzea nga uri tshiṅwe na tshiṅwe tshi nga itea nḓilani, fhedziha ndi zwa ndeme uri musi muthu a tshi tshimbila a kho u ya kha maṅwe mashango a vhe a na gwama ḽa masheleni o linganelaho.

U tea u thanyela u ḓivha milayo ya iḽo shango ḽine a kho u ṱoḓa u ita khumbelo ya u shandukisa masheleni, a dovha hafhu a thanyela uri na uri tshi imiswa tshine a kho u tshi shumisa u shandukisa masheleni tshi hone kana tsho tendelwa na lwa mulayo, a sa ḓo ḓi wana a tshi kho u scamiwa nga zwiimiswa zwa vhufhura.

Fhethu hune nda hu ḓivha hune muthu a nga ya a shandukisa kana u humbela khumbelo ya u shandukisa masheleni awe, ndi kha dzi bannga dzine dza vha mulayoni dzine dza ḓivhiwa dzi ngaho sa FNB i ne ya ḓivhea yo fhelela sa First National Bank.

Bannga dzine nda dzi ḓivha dzine vhathu vha a ita khumbelo vha i ṋekedza vhathu nḓivho nga ha forex, ndi First National Bank i divheaho sa FNB, Standard Bank, Capitec na Nedbank.

Ndeme ya forex i thusa kha u fhaṱa vhushaka vhukati ha mashango o fhambananaho, i thusa kha u itela uri hu kone u vha na u tshentshana na u kana u rengiselana ha zwithu vhukati ha mashango o fhambananaho. I dovha hafhu ya tika ikonomi yashu nga u zwi ita uri zwi konadzea uri hu vhe na vhushaka hune ha rengiseliwa zwithu zwine zwa ḓivhiwa sa dzi goods and services.

Zwine nda nga ita ndi u khwathisedza na bannga i ne nda shumisa yone, hu itela uri ndi vhe na vhuṱanzi uri musi ndi tshi kho u ḓi dzhenisa kha ezwi zwa forex ndi vhe ndi kho u kona u ḓivha zwa uri ndi kho u ḓi dzhenisa kha zwithu zwo tsireledzeaho kana zwi so ngo tsireledzeaho. Nda dovha hafhu nda ḓi baḓekana na vhathu vhane vha vha na nḓivho nnzhi nga ha forex.

Ndi nga thanyela mavemu haya nga u vha na vhuṱanzi uri ndi kho u ya kha tshiimiswa tshi re mulayoni, tshiimiswa tshine tshi a ḓivhea, hone tshi a fulufhedzea na u ṱhogomela customer dzatsho. Uri ndi so ngo ḓi wana ndi kha nyimele i ne ndi ḓo vha ndi kho u fhuriwa masheleni kana nda fhiwa masheleni a si a vhukuma.

Ee, ndi vhona zwi zwa ndeme uri muthu a ḓi wane a kho u bvulisa account ya bannga kha ḽino ḽifhasi. Technology i kho u vhusa nga maanḓa kha murafho uno, tshiṅwe na tshiṅwe tshi kho u dzhenelela u mona na technology, u vha na bannga zwi a thusa and zwi leludza zwithu zwinzhi wa kona u ḓi wana u na tshifhinga tshinzhi tsha u kona u focuser kana tsha u sedzana na zwiṅwe vho zwa vhutshilo.

Arali ndo hangwa ṱhanziela ya hune nda dzula hone, ano maḓuvha tshithu tshiṅwe na tshiṅwe ri kho u tshi ita digital, ndi nga dzhena kha founu yanga nda bvisa ṱhanziela i ne ya ḓovha i kha format ya soft copy. Nda ya fhethu hune ha printiwa hone, nda swika nda i printer ya vha hard copy, nda fhedza hafhu nda kona u vhuelela banngani nda vha ṋekedza ṱhanziela i ne ya kho u ṱoḓea.

Ee, ndi vhona zwo fanela nga uri i vha i thendelano yo vhaho hone vhukati ha bannga na muthu uri u kho u ṱoḓa u vhea masheleni awe lwa tshifhinga tshingafhani. Vha tendelana zwa vha zwo fhelelaho, musi muthu a tshi kho u ṱoḓa u shumisa masheleni nga uri u na zwiṅwe zwa shishi, u tea u tevhedza milayo yoṱhe. Milayo i ne o i tenda u thomani musi a sa a thu u vhea masheleni awe uri arali a nga ntsha masheleni a sa a thu swika, hu na dzi charges dzine dza ḓo kokodziwa u itela uri vha kone u mu ṋekedza ayo masheleni nga uri sa bannga yo ralo nayo i vha i tshi kho u i vha i kha business.

Maga a ne muthu muṅwe na muṅwe u tea u a tevhela, u tea u vha na vhuṱanzi uri ha kho u shumisa pin ine ya nga humbulelwa nga nnyi na nnyi, tsumbo, u shumisa nomboro dza mabebo au, u shumisa nomboro dza muthu a ne a vha tsini na iwe. U tea u vha na vhuṱanzi uri u kho u shumisa pin ine a huna muthu na muthihi a ne a nga kona u i humbulela. Tshiṅwe tshithu hafhu, u tea u vha na vhuṱanzi uri arali u sa kho u kona u ḓi itela pin nga iwe muṋe, u kho u ya tshiimiswani tsha bannga heneyo, vha vha vhone vhathu vha ne vha u thusa, husini munwe muthu a ne wo mu ḓowela.

Ee, ndi vhona tsireledzo ya masheleni yo khwatha vhukuma zwi tshi ḓa kha u bannga kha internet vhunga na dzi bannga dzi tshi dzulela u lulamisa zwithu zwinzhi kana dzi khaedu dzinzhi dzine vhathu vha ṱangana nadzo musi vha tshi kho u banker kha internet.

Ee, ndi vhona tsireledzo ya masheleni yo khwaṱha vhukuma musi hu tshi ḓa kha u bannga kha internet sa vhunga na dzi bannga dzi tshi lingedza u ḓa na nḓila nnzhi dza u tsireledza vhathu vha ne vha vha vha kho u shumisa bannga kha internet.

Ndi vhona zwi zwa ndeme lwa u fa na u tshila sa vhunga muthu a sa ḓivhi zwine zwa ḓo itea matshelo. Ndi khwine muthu a tshi dzula a na ndindakhombo ya vhutshilo u ya nga tshikwama tshawe, ndi nga lingedza nga nḓila dzoṱhe u ṱoḓulusa ṱhoduluso nga ndindakhombo i ne nda kho u ṱoḓa u i joiner na u ṱoḓulusa background ya fhethu hu ne nda ḓo vha ndi kho u joiner hone u sumbedzisa uri i a ita zwe ya fulufhedzisa.

Vhukando hune nda tea u dzhia musi ndi tshi ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo ndi u ita kha mavhengele ḽine nda kho ṱoḓa u dzhia kha ḽo khadi nda amba na muthu kana muthusi wa heneḽo vhege, vhengele uri ndi khou ṱoḓa u ita vha garaṱa ya tshikolodo, u ḓo vhudzisa zwidodombedzwa zwanga zwoṱhe zwa vhuṋe zwi ngaho hune nda dzula hone, namba founu, ID namba. U bva afho hu ḓo ṱoḓea proof of residents, hu ḓo ṱoḓea na statement tsha banngani, hu ḓo dovha ha ṱoḓea na payslip.

Khaedu dze nda ṱangana nadzo kana mbilahelo dze nda ṱangana nadzo ndi tshi ḓadza fomo ya garaṱa ya tshikolodo, ndi u sa pfesesa maṅwe a maipfi o ṅwaliwaho kha fomo sa vhunga ndi songo tou, ndi saathu tou ḓivha zwavhuḓi nga zwithu zwine zwa vha zwo ri zwi market related fhedzi ndi kunda iyo khaedu nga u vhudzisa muthusi wa shophoni kana kheshiya ḽa shophoni ḽeḽo uri a vhe ene o no nṱalutshedza ndi pfhesese.

Nyeletshedzo ine nda nga ifha muthu a khou itaho khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo, ya u thoma ndi ya uri kha ite garaṱa ine a vha na vhuṱanzi uri i a kona u dzhia zwithu zwine a khou ṱoḓa mashophoni o fhambananaho u ya nga zwine a takalela zwone. Tshiṅwe hafhu tshine nda nga ṋea na nyeletshedzo ndi tsha uri a songo vhuya a pfhuka mulanga une a khou u tendelana na vhaṋe vha garaṱa vha haneḽo shophoni ḽe a ṋanga ḽone.

Ndi vhambedza nḓila dza garaṱa ya tshikolodo nga u sedza zwine nda khou zwi ṱoḓesa nga maanḓa kha vhutshilo, tsumbo arali ndi khou ṱoḓa u renga zwiambaro, ndi khou ṱoḓa u renga zwishumiswa zwa u fhaṱa, u renga dzi fenitshara, nṋe garaṱa ine ndi nga ine ya vha ya ndeme nga kha nṋe ndi ya zwiambaro na ya fenitshara ine nda nga ita yone.

Tshenzhemo yanga ye nda vha na ya zwa zwino ndi tshi khou ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolodo, ndo vha ndo to ya shophoni ndo vha ndi tshi khou humbela u ita khumbelo ya garaṱa ya tshikolo, ya tshikolodo ya zwiambaro. Tshenzhemo yanga yo vha nga vhuḓalo vhukuma vha ṱoḓa zwidodombedzwa zwa vhuṋe, vha ṱoḓa na statement tsha banngani na payisiiḽipi. Zwithu zwoṱhe zwo tshimbila nga ngona, nda senda, nda saina mabambiri ane nda khou tea u a saina.

Hu vha uh khou ṱoḓa u tsireledziwa tshelede uri i shumisiwe nga nḓila yone ngauri musi i songo fikisiwa zwine nda zwi ḓivha zwone nga tshikhuwa a nga shumisa u ita zwithu zwine ha ngo puḽana zwone. Hoyo muthu u vha na muḽoro muhulwane wa u ṱoḓa u bveledza goal ine a vha nayo ende ha khou ṱoḓa o khakhisiwa. Zwavhuḓi vhuḓi tsheo khulwane i vha i nga u tsireledza tshelede na u wana dzi interest dzine dza vha hone.

Akhaunthu ya dibosithi yo dzudzanywaho ndi tsumbo ya akhaunthu ine ya shumiswa u vhulunga tshelede kha yeneyo bannga, i na pfhanelo dzo dzudzanywaho dzine dza zwi ḓivha uri ndi dzi fixed interest rate, u bva mathomoni a tshifhinga tshine muthu a khou vhea tshelede u swika magumoni a tshifhinga tshi tshi fhelela. I shumisa u dzhenisa tshelede fhedzi i bvisa tshelede musi tshifhinga tshe wa tendelana na bannga yeneyo tshi tshi fhela.

U thoma dibosithi yo dzudzanywaho kana fixed dibosithi u tshe muṱuku zwavhuḓi nga maanḓa ngauri zwi ita uri u vhulunge tshifhinga tshilapfhu zwine zwa ita uri na interest dzi vhe nnzhi vhukuma, zwi dovha hafhu zwa ṱuṱuwedza maitele a u vhulunga tshelede.

Ee hezwi ndi zwone nga maanḓesa ngauri u ita dibosithi yo dzudzanywaho zwi thusa muthu uri a sa shumise masheleni tshifhinga tshe a ita dibosithi yo dzudzanywaho tshi saathu swika. Zwi thusa uri oyo muthu a lindele tshifhinga tshe a dzudzanya dibosithi yawe tshi tshi swika uri a kone u shumisa ayo masheleni, zwa fhedza zwi tshi khou ita uri masheleni a kone u ita tshipikwa tshe tsha vha o vhetshelwa one.

Ee ndi humbula uri mobile money i ya thusa vhathu u langa tshelede yavho nga nḓila ya khwine ngauri i leludza tshifhinga tshine muthu a ḓo tshi fhedza musi a tshi khou vuwa muḓini wawe a tshi ya mavhelengeleni kana ḓoroboni a ya a fola ḽaini ya uri a kone u ita zwine a khou ita zwone. Fhedzi nga mobile money muthu u a kona u ita tshiṅwe na tshiṅwe kana u langa masheleni awe musi o ḓi dzulela hayani a tshi kho to shumisa founu fhedzi.

Arali life cover yovha i tshi shumiswa sa thulusi kha muṱa kana tshitshavha ndi mushumo wa u tsireledza miṱa na u ṱalutshedza ngoho vhathu hezwi zwi nga katela mutheo wa life cover na mishumo ine ya nga itwa na ndangulo ya vhaṅwe.

Tshithu tshithihi tshi ne nda pfha unga tshi a nyamisa nga u vula kana u vha na account ya banngani ndi dzi terms and connection, dzi terms and conditions ndi account type details na right and observation dza muthu ane avha na account. Hezwi zwi ita uri ndi pfhe ndi sa fulufheli nga maanḓesa kana u ṱoḓa u ḓivha uri ndi vhe na vhushaka na heneyo bannga kana zwi shuma u ita mini.

Zwithu zwavhuḓi zwine zwa nga itea arali nda nga ṋanga u badela loan yanga nga u ṱavhanya ndi u tsireledza nḓila ya financial health yanga na u thivhela khombo tsumbo u tsireledza credit credit record yanga musi ndo fhedza u badela loan yanga.

Akhaunthu ya bannga ndi muthelo wa tshelede kha bannga u ne wa tshimbidzana na ndugelo dza vhathu.

Arali bannga ya ita uri u vula akhaunthu zwi leluwese tshithu tshithihi tshine vha nga tshi ita nga nḓila yo fhambananaho ndi u ṱuṱuwedza vhathu uri vha kone u vula account u ya online kha kana nga founu hu si na ṱhoḓea ya uri vha ye branchini tshoṱhe.

Arali bannga yanga nṋea tshikhala tsha u badela loan miṅwaha minzhi ndi nga pfa ndo takala sa vhunga ndi tshi ḓo kona u vha na tshifhinga tshinzhi tsha uri ndi badele tshelede murahu ndi sina mutsiko muhulwanesa sa vhunga tshelede ine nda ḓovha ndi khou badela ngayo i tshi ḓo vha yo nga ṱhukhu nga ṱhukhu nga nḓila ine ya konadzeya.

Tshithu tshine nda nga ṱoḓa vha tshi bvisela khagala musi a tshi kho nṱalutshedza kha mafhungo a u badela loan for tshifhinga tshi tshi for tshifhinga tshingafhani ndi uri hu itea mini arali muthu anga swika hune a vha a khou baleliwa u nga badela tshelede for tshifhinga tshiṱuku.

Nyeletshedzo ine nda nga vha ṋea yone ndi ya uri arali vha ḓi wana vha fara tshelede i ne ya vha uri ndi nnzhi ndi ya uri kha vha ye vha fhedzise tshelede ine vha vha tshi khou koloda yone murahu khathihi uri vha ṱavhanye u fhedza u badela ḽouni ine vha ḓo vha vho i dzhia.

Ndi uri a nga mobaiḽi mani vha a kona u ita tshiṅwe na tshiṅwe vho dzula muḓini wavho hu si na ṱhoḓea ya uri vha bve vha ye mavhengeleni kana ḓoroboni u yo wana branch ya bannga u ita zwine vha khou ṱoḓa u ita zwone.

Arali luṱingo lwanga lwa vha lu wallet zwithu zwine nda ḓo zwi ṱoḓa u zwi vhulunga khayo ndi zwine zwa ḓo tsireledza tshelede yanga

Ndi nga humbula u thoma tshifhinga tsha u vhumbela, u vha na advantage u fhasi ha khomphethishini kana u thoma mushumo. U vha na tshikhala tsha u ṱalutshedza kufarele kwa masheleni ndi nga puḽana u shumisa kana u investor masheleni anga. Ndi nga vha na vhuḓifhinduleli kana u ṱalutshedza nḓila yo teaho, hafhu nda dovha ha vha na vhuḓifhulufheli vhuḓifhulufheli kha nṋe muṋe nga nḓila ine nda ḓo vha ndi khou spender ngayo tshelede.

Arali muthu a mpha thendelo a yau badela nga baḽuni zwine ra zwi vhidza uri ndi dzi instalment agreement, mbudziso ine nda ḓo vha nayo ndi ya u vhudzisa dzi conditions dzine dza vha hone, muthelo na nḓila i ne thendelano ine ra ḓovha ri nayo yavha i ngayo, Zwiṅwe zwine nda ḓo vhudzisa ndi muthelo na number number ya dzi instalment uri ndi ḓo badela zwi instalment zwi ngana. Tshiṅwe hafhu ndi tshine nda ḓo vhudzisa ndi dzi fees dza dzi interest dzine dza ḓo vha dzi hone, Tshiṅwe tshine nda ḓo vhudzisa ndi nḓila ine nda ḓo vha ndi khou badela masheleni ngayo. Tshiṅwe tshine nda ḓo vhudzisa ndi masiandoitwa ane a ḓo vha hone musi ndo balelwa u badela nga tshifhinga.